Umahluko ukhona kubantu abaphila ezilalini nakwabo bahlala edolophini. Ngoba abo bahlala ezilalini banayo indlela yokusebenzisa imifuno kunye nezinye iindlela zokuphila ezisempilweni kwaye bona basebenza ngezandla ixesha elininzi into eyenza imizimba yabo igcineke isempilweni. Kanti aba basedolophini bona ukutya abakutyayo kugcwele amafutha nezipayisi ezingawulungelanga umzimba.

Ukuba oko bakwenzayo kuvumelekile kwiiklinikhi leyo ndinganyamezela njengoko baya kube besenza okuselungelweni labo.

Ucinzelelo lengqondo sekusisifo esiphila naso. Andiyiboni into eziintloni ekubeni umntu athathe amachiza wokumphilisa.

Ukucalucalulwa nokubeka amabala kwabo abakhubazekileyo kungafaka uxinzelelo lwengqondo kubo baphele kuphela ukuzithemba kubo, baphelelwe nalithemba ebantwini.

Imalike ezingekho mthethweni zinendlela yokuthengisa amachiza ngemali efikelelekayo kwaye amachiza ziwakhupha ngaphandle kwempephamvume likagqirha, ekuyona nto yenza abantu bakhethe ukuya kuzo.

Lukhona uxinzelelo endilubonayo kubantu abangamadoda abasebenza ngokuqhuba iitrakhi ezihamba imigama emide. Aba bantu baba noxinzelelo lwasengqondweni nasemzimbeni, babe nemizimba ediniweyo baphele besenza iingozi ezindleleni. Abaqeshi babo bayazama ukuyigwema ke le nto ngokuthi baqeshe abaqhubi ababini ukuze bakwazi uba baphumzane endleleni.

Njengomntu owayechaphazelekile kwiCOVID-nineteen ndaze ndabekwa bucala kwi-quarantine iintsuku ezilishumi elinesine, andiboni ukuba ndingakwazi ukunyamezela iinyanga ezilishumi elinesine ndibekelwe bucala. Impilo yabucala inzima kakhulu njengoko ibeka uxinzelelo engqondweni, ubomi bume ngxi kungabikho nto eyenzekayo. Bangaphela abantu begula kakhulu, bangabhubha abantu baphelelwe nayimisebenzi kuphele isitya etafileni.

Eyona nto efaka abafana kakhulu kulo mgibe yi-peer pressure kwakunye nokungakwazi ukujongana nemicelimingeni ephambi kwabo, umntu aphele sele ebaleka.

Ukusebenzisa imixube yasekhaya akukho nto kurongo kodwa kubalulekile ukuba uqale ufumane amachiza angawo napasisiweyo wokujongana nale meko okuyo. Ngokuya ixesha lihamba ungade udibane nonyango olululo impilo yakho ingaba semngciphekweni kakhulu.

Iipilisi ezisetyenziswa ukunyanga uxinzelelo lwengqondo zithanda ukuba ne-stigma ebantwini abaninzi. Loo nto yenze ukuba abantu bangafuni ukuzisebenzisa njengoko bebaleka intoba baza kubizwa ngamagama kuthiwe ngamageza. Kwaye abanye abantu abafuni ukuvuma ukuba banengxaki ngokwasengqondweni loo nto ibenze baphele bengafuni ukutya iipilisi zabo.

Imfundo ibalulekile kwaye sisiseko sempumelelo. Kwenzekile yenzeka impazamo wazifumana ukhulelwe kodwa loo nto ayimi phambi kokuphumelelisa amaphupho wakho. Wena kufuneka uzame ukufuna umntu oza kujongela umntana uqhubeke nezifundo zakho ukuze uphumelele ebomini.

Isizathu sokuba abantwana batyiswe ukutya okumgangatho ophantsi ezikolweni kukunyoluka kwabo basemagunyeni nabathi bathenge ukutya okufikelelekayo ngokusemaxabisweni.

Umsebenzi wokuzihlamba xa uthe waphunyelwa sisisu uhambiselana nenkolelo yomntu. Xa ungumntu ongakholelwayo kwizinto ezinjalo umsebenzi wokuhlamba awubi nagalelo empilweni yakho. Ndicinga okokuba nakwabasindisiweyo kunjalo, xa bengahambiselani nalo msebenzi oko akubi nagalelo empilweni yabo.

Tishala omkhulu bekunganjani xa unokhe uthethe nabasemagunyeni kube khona umntu onoqeqesho olusisiseko lwe-first aid apha esikolweni? Kubalulekile ukuba endaweni enabantu kube khona umntu onalo olu qeqesho njengoko kunokwenzeka nantoni na engalindelekanga abe amaziko empilo ekude.

Ndiyacinga okokuba eyona nto umalume ugqirha anokumcebisa ngayo kukutya ukutya okusempilweni, iziqhamo, imifuno. Ahambele kude kwizinto ezinetyiwa eninzi, izipayisi amafutha kunye neswekile. Kwaye kuzawufuneka aqale ukuzilolonga ukuze abe nomzimba osempilweni.

Ibuhlungu kwaye ulusizi imeko yeekliniki zasekuhlaleni apho uthi ufika kugcwele kube kungekho izihlalo, abantu abadala ufike beme ngeenyawo. Kube kuncinci kwa igumbi eli lokulinda apho abantu bangaphela besosulelana nangezifo. Ibuhlungu kakhulu le meko kwaye urhulumente ingathi angangenelela.

Ndingazama ukufowunela aboncedo lokuqala kwiambulensi kwinombolo engu-one zero one seven seven okanye ndisebenzise umakhala ekhukhwini wam kwinamba engu-one one two ukuze ndifumane uncedo lokuqala olukhawulezileyo.

Xa amachiza wakho kagawulayo uwatya ngendlela kuyenzeka intsholongwane ingabonakali egazini, kodwa loo nto ayithethi ukuba iphelile. Kuyingozi kakhulu ukuyeka ukutya amachiza wakho njengoko intsholongwane inokubuya sele iphindaphindene. Kwaye ungazifumanisa usosulela abantu okanye wena udibane nomntu onentsholongwane uze ugule kakhulu njengoko amachiza uwatye waze wawayeka. Kubalulekile ukutya amachiza wakho nokuba intsholongwane sekuthiwa ayibonakali emzimbeni.